Tjhe mokgotsi kutlwa ke kgotsofetse ha ba tsa bophelo ba nkela maphelo a batho ba batsho hloohong, hobane ho etsahetse kotsi ba ile tjhe ba ile ba fihla ba pholosa motho. Seo se ile sa nkgotsofatsa haholo mokgotsi wa ka sena se ya bontsha hore mohlomong le mong tse tlang tse pedi kapo tse tharo, re tla be re na le manese kapo tsona di-doctor tse hlokomelang batho hantle. Hobane ehlile hajwale santsane re na le kgaello ya manese kapo bona baoki, mara tsela e ba sebetsang ka yona ya bontsha hore ba leka matsapa ohle hore dintho di tsamae di be bobebe for mothong a motsho, bao ba sa kgone hore ba ka dipetleleng tsa poraefete hobane di tura haholo dipetlele tsena tsa poraefete.

Tjhe nna nka kgetha ho ya sepetleleng sa poraefete hobane ho fuwa batho menyetla ba kgale le ba batjha, mme tsebo eo ha e kopana kaofela e etsa hore o tshepe hore ehlile tsa bophelo ba hao di tla tsamaya ka toka.

Tseba hore a thuswe ebang a lemetse kapo a fokotse mmeleng kapo a ikutlwa a se hantle mmeleng a ukwa ho na le ho phoso.

Tjhe ke bona le di tse kgotsofatsang ka hobane batho ba ka bang ba na le kokwana ena ya mosollatlhapi, tjhe ba bang ba bona o ke se ba supi hore ehlile o na le yona. Ho ha se feela a nka treatment-e ya hae ya dipidisi, tjhe ba ba hantle ba ntlafala ba ja hantle ha ba nka maele a na a ba utluwang kwala di clinic-ing. Bana ba fokolang ke nahana ke batho bana ba sa batleng ho mamela ha ba jwetsuwa.

Tjhe ke nahana ba tsa lefapha la bophelo bo botle ha ba etse ho lekaneng hoo ba ka etsang mang kapa mang hore kgwedi ena ya Phupjane ba e sebedistsa for tsa bophelo bo botle, hobane ha o ka thola sheba ha jwale social media-eng mona ho tletse dintho tse senang mabaka. Lenaneho kapo yona tsebo kapo bohlale ka tsa bophelo bo botle o tla tlameha o internet-eng hore o tsebe ka tsa bophelo bo botle le teng, internet matsatsing ana ke ntho e batlang tjhelete e ya tura so ba bang ba batho ba qetella ba sa fumane lesedi lena le kgonang ho le thola ka hoba ha ba kgone ho thola internet ka botlalo ka tsela eo ba ka e thabelang hore ba ka e sebedisa ka teng.

Tjhe nna nka sebedisa mahalakane, mohalakane ke se tlamatlama sena se re sebedisang ho tloha mehleng ya kgale tjhe ke bona e nsebeletsa maleng a ka. Ha ke nwele mohalakana ka o kopanya le metsi tjhe nna ke ukwa ke ba hantle ha ke tshwere ke bo mala, hobane meriana ena ya sekgowa ehlile atjhe ha ke e ratisiswe ha ha se feela le jwale tje sepetlele ha ke motho a kula kulang. Mara teng ehlile ae ha se pleke e nka thabelang hore nka ithola ke le ka hara yona eo.

Tjhe e ka ba ntho e lokileng haholo ebile ke mohopolo o mote oo, batho ba baholo ha ba ya dipetlele tsena tsa mmuso ba thola thuso kamora nako e telele ka baka la line so dipetleleng tsa mmuso ha ho na line tse telele. Ba kgona ho thusahala ka tsela e potlakileng le metjhini e hlokahalang for batho ba baholo ba na le yona e mengata, cause o tla thola hore neng neng motho o tla ya sepetleleng sa mmuso ha fihla sepetleleng sa mmuso ba mo jwetse hore o tlameha a tlohe sepetlele a ye sefengfeng sepetlele se seholo, o tlo kgona ho mo thusa teng. Empa ha tloha lapeng a ya sepetleleng sa poraefete, ba mo thusa hanghang hona moo sepetleleng se ileng ho sona, mme ba ba mo fa le meriana e ba tsebang hore e mo loketse. Ha banne ba mohlomong ba nahana hore ba ka mo fa moriana ofeng, ba mo fa moriana o e bang o nepahetse for se ka bang e ka ba se ya mo sokodisa motho a moholo o kgona ho thola thuso.

Ehlile nna ke bona moriana ena ya setho e lokile ho feta ena ya sekgowa hobane, ena ya sekgowa se tshetswe di chemical ka hare. And-e di chemical-e ha se kaofela masole a rona a mmele a ka lwantshanang le di chemical-e tsena tse se di le teng ka hara moriana wa sekgoa hobane re le batho hlile ha re tshwane.

Tjhe nka etsa list-e ka ba ngodisa batho ba hlokang meriana ya beke le beke, mme ke ba latele moriana eo ka koloi hore ke atometse haufinyane le bona. Bona ba ska hlotse ba patala price e felletseng ya ho ya moo ba tlhotseng ba e lata teng, haeba motho ka mohlomong na patala twenty ranta nna ke tla nka di-five ranta feela, kapo di ten ranta. Tjhelete e ke e kopanye ke kgone ho tshela petrol-e, ke ba latele moriana ya bona, e be haufinyana hore ba kgone ho thola thuso ha bobebe. E meng ya teng nka e siya clinic-ing ya teng ha feela mmuso o dumellana le thuso ena ya ka.

Re ka rata ho kopa tshwarelo sena se etsahalang kore re qetelle re sa kgona ho fihla dipolasing ke ka baka la network-e, hobane le signal-e ka mona ka di polasing e hlile e na le ho le sokodisa. So re qetella motho re sa mo utlwe hantle mme le ditsela tsa ho ya dipolasing ha di hantle, hoo Ambulance-e e ka kgonang ho fihla ka tlung polasing ka nako. Hona ho hafola nako e ka bang re fihla ka yona ka pele bathong. Mara mme mmuso o tlameha hore o re thuse ka hore o lokisetse ditsela, hore re tle re tsebe hore ha o hlahile mathata re kgone ho phalla moo ka pele ka potlako.

E tsona di ya tholahala maka a mabe ha bonolo le teng empa feela batho ba rona ba iphapanyang, hobane clinic e nngwe le e nngwe ha o kena o so ntso o bona dikgohlopo o kena moo. Le di thibela pelehi di na line ya teng batho ba di batlang hore ba tjhe ba ka di fumana, ke nahana tholahala ha bonolo empa feela le batho ba iphapanyang tsona kapo ba swabela hore motho ha nka di thibela pelehi mohaisane wa hae o tla reng ha kopanela clinic-e a thibile a tshwere di thibela pelehi. Ho batho ba bang ba kgetha ho thabisa batho ka maphelo a bone.

Sekolo sa molao le dipampiri tse bontshang hore tjhe ehlile ho na le tumellano kapo re ka reng yona permission e dumellang mmuso hore tjhe sekolo sena se molaong, se tshwara barutuwa hantle tsa bophelo bo botle di hantle. Ba ja hantle ha ho na dintwa kore ke sekolo se etsang ka bonnete hohle hore ditokelo tsa batho ha di hatelle le ha e le sekolong, empa ditokelo tsona ha di hatelletswe ebile e bolokelehile le maponesa a tseba, ha se ntho patuweng hore ho na le sekolo se jwalo sa lebollo.